Ke tlo qala ke mo botse hore na hobaneng a ntshitse koloi ya ka mabidi hobane koloi ya ka e ne sa tlela ho tlo ntshwa sa mabidi e ne e tletse for ho tlo etsa tswa ntho e ngwe. Ha re qeta ho lokisa taba ya hore hobaneng a ntshitse habedi, re tlameha re lokise taba ya hore nana jwale ke tlo ya kang mosebetsing hobane ne se ke mo patetse. Jwale o tla tlamehetse yena a nkise mosebetsing, a nkgutlise kapa a mphe tjhelete ya ho tsamaya ya ho ya mosebetsing ho ya le ho kgutla ho fihlela koloi ya ka e loka.

Se sosa ke nahana ke hore batho ba bangata se ba tatetse ho ya hae, haholo batho ba bangata ba tlile profinsing ena e ngwe ba sile hae kwana, jwale ka dinako tsa diphomolo tsa matsatsi a malelele, motho o sa tatetse ho lo bona batswadi, o tatetse ho lo bona ba lelapa la hae bana, metswalle ho ba haufi le moya le tsohle tsa hae, hobane ho thwe haona lerato ho feta ha o le hae. Jwale ke nahana dikotsi tse ngata di bakwa ke batho ba tatileng, ba sa nahane hore nana ka lebelo le ba kgannang ka lona ba tlo etsa dikotsi, mme maphelo a batho ba bangata a fella hona moo tseleng.

Re ya Gauteng jwale tjhelete e re tlo e batla ke mabapi ho patala koloi, dijo marobalo tsohle tseo re lo di etsang, menate. Jwale koloi ho tloha mona ho ya Gauteng ke makgolo a mabedi a nang le metso e tsheletseng, dijo ne re ka nna ra beha makgolo a mabedi, mme ha e le marobalo teng ho tla bonahala hore re thotse kae. Empa motho ka mong ana ka nna a beha dikete tse pedi, mme e setseng re tla e sebedisetsa mabaka a mannete.

E ne le motho a ya nqa e ngwe, a sa tsebe mo a yang jwale Johannesburg e kgolo, o na sa tsebe dikoloi tse yang moo a neng a ya teng. Motho o la re ke kopa ho bontsha hore na dikoloi tse yang moo di tholahala kae, athe o na tjheile lerabe la hae, e la re ha ba potela ba tloha bathong ba bangata, ke ha ho hlaha bashanyana ba bararo ba mo nkela tsohle tse ane a di tshwere.

Ka le leng la matsatsi o tla bo kgalletse ho tsamaya ho ya profinsing e ngwe or sebakeng se itseng, mme tjhelete o nang le yona ya tekesi e be e sa lekane tekesi be na le tjhelete e ngata, empa ha o lekola di tsa bese, o bo bona tsona di feta tsa tekesi. Jwale sena se etsa hore motho a ska ba hantle, ho ba ka le leng la matsatsi di a nyoloha ha mafura a theoha dia theoha, ha mafura a nyoloha di a nyoloha, jwale ha di tshware batho hantle ka pokothong.